Wemzala uyabona ukuthi, umshwalense wempilo ube nomthelela omuhle kangakanani, ngesikhathi sishiywe umalumekazi ekusizeni ukuthi ukwazi ukuthi uhlangabezane nazo zonke izindleko zokumufihla. Kusukela emakhazeni kuya ebhokisini, kuya ngisho ekudleni, kulungiselelwa isuku lokuthi kungcwatshwe kukwazi ukuthi kudliwa ngisho nangosuku lomngcwabo impela. Izimo zazingekho kahle kwezezimali, kodwa uyabona ukuthi umshwalense iwona osize kakhulu ukukhava zonke lezo zindleko. Uwusizo olukhulu.

Umshwalense wokuphila, unikezela ukuthula kwengqondo, ngokuthi uma esedlulile emhlabeni othandekayo niyakwazi ukuthi nikhokhe zonke izindleko ezikhona, ngaphandle kokuthi ningene ezikweletini. Futhi niyakwazi ukuthi, kwimali eniyithole kumshwalense wokuphila, nikwazi ukuthi kube nemali eniyongayo, neyinibekela ikusasa uma kuba nezidingo ezivelayo. Noma uma kuba nokugula okukhona niyakwazi ukusebenzisa yona.

Mndeni wakwaGambu, kuzomele ukuthi nithathe isitifiketi sokushona kukamufi, nihambe naso ukuya kumnyango wezabasebenzi. Kanye ne-ID yomuntu okuyena ongamele izinto zakhe. Kanye nefomu u-U-nineteen elizogcwaliswa emsebenzini wakhe. Zonke lezo zinto ezidingekayo emsebenzini bazonikeza nezincwadi zakhe ebezikhombisa umholo wakhe. Ebese niyakwazi ukufaka isicelo sokuthi athole imali le yabantu abangasebenzi njengoba eseshonile.

Mndeni wakwaBhengu, mina nginganeluleka ngokuthi, lapho enkampanini yomshwalense bakhiphe incwadi eyisiqiniseko sokuthi isicelo senu siphumelele, kodwa sibambezeleke ngenxa yezikhathi zokulinda. Lokhu kuzosiza ukuthi amalungiselelo omngcwabo ebe eqhubeka wonke ukuze kungabambezeleki usuku lolu osekuhlelwe ngalo ukuthi kuzofihlwa ngalo. Le ncwadi yesiqiniseko izokwenza ukuthi yonke iminyango engenwayo, kuphumelele konke lokhu okuzobe kwenziwa mayelana umngcwabo.

Mina ngiye ngizizwe ngibuhlungu impela ngenzalo ekumele ngiyikhokhe kwimali yomashonisa. Ngoba lenzalo, ivesane imbe eqolo, ibenkulu kakhulu. Ikakhulukazi uma ngabe uzokweqisa ngisho izinyanga ungayikhokhi. Kubanzima kakhulu ngoba lapho usuyikhokha khona, isuke isinkulu isidlula ngisho imali le owayithatha. Kungcono ukuthi le nzalo usheshe uqalele ukuyikhokha ngamancozuncozu ukuze ingasindi kakhulu.

WeMthandeni, into engingakululeka ngayo ukuthi, inkampani le ebhekelele eyezempilo, mina nomndeni wami, iyakwazi ukufaka amalunga omndeni amahlanu ngisho kuya naphezulu, kuya ngokuthi baneminyaka emingakanani. Futhi, le nkampani ikwazi ukukhava izindleko zanoma yiziphi izifo ezisiphethe mina nomndeni wami. Iyakhava impela ngisho kungathiwa ulele esibhedlela noma uye kodokotela, noma kungathiwa ulimele, noma kungathiwa uhlobo luni lokugula.